Nna dijo tseo ke kileng ka di ja tse tswang majweng a lewatle ke kile ka ja fela tlhapi tse ding kaofela ha ke so di je. Empa feela ke tseba hore le lekgala le lona le ya jewa hong le octopus tse ding feela hae ha ke tsebe ka tsona.

Ntho ya pele e ka nkwatisang ke hore ke nka se utlwisise hore na dinawa tse dikotikoting di bola ha jwang hobane ho holeng ha rona re hola re jwetswa hore dijo tse dikotikoting ha di bole ke tsona tse bang di dula nako e telele. Jwale ke nka ipotsa hore na ebe ho la etsahala jwang hwa hore na ke tla etsa jwang ha ke tsebe ke nahana hore ke nka sheba se seng hape sa ho ja ntle le dinawa tseo tse bodileng.

Kgwebo ya dikolobe ke kgwebo e phete kaneng e batla batho ba hlalefile haholo ke nka ba eletsa hore pele ba qala kgwebo ya bona, ba qale ba etse ditletlebo tsa bona, ba etse research e telele ebileng e netefaditsweng ya hore ditjeho ba ka di fumana kae, ba ka qala ba ba shebe bo ditulo tse tshwanang le bo di-NYDA kapa bo masepala kapa di department-eng tsena tsa kgoromente.

Nna ka ho nahana hwa ka le ka tsebo ya ka. Ke nahana hore hore dinawa di qetelletse di le dikotikoting. Ho tlameha dinawa di jalwe pele e tle re ha se di qete ho jalwa se di loketse ho kotulwa, di kotulwe ha se di kotutswu jwalo hee ebe ke moo mo di nkuwang di yeo hlatsuwa dipholishe. Ha o qeta ho kgethuwe tseo tse loketseng ho jewa, ebe tseo tse sa lokelang ho jewa di ya lahluwa ha qeta ebe tseo tse loketseng ho jewa di iswa factory-ng moo, moo di tla phehwa teng ha se di pheuwe di loketse ho kenywa bakery-ng di ya bake-uwa ka hara sauce-ry ya tamati, akere ke di ngolwe dikotikoting hore di bake-ilwe ka hara sauce-ry ya tamati di bakuwe and then hee di kenywe ka hara dikotikoti ebe ho kenywa hape sauce-ry eno ya tamati hore di tsebe ho dula nako e telele.

Ho bohlokwa haholo hore basebetsi ba phomole mafelong a beke ke hobane ba ke ba kgathetse kamora hore ba sebetse matsatsi a mahlano kaofela, ba sebetsa di-hour tse telele, ba ema nako e telele mesebetsing kapa ba dula di-computer-eng nako e telele. Jwale ho bohlokwa haholo hore ba phomole ba tsebe hore ba kgutlise matla a ho sebetsa bekeng e latelang le hore ba kgone ho ho dula le malapa a bona ho be monate ka hara malapa.

Nna ka tsebo ya ka ke tseba hore lefatshe le leng le le leng ha le na monga. Lefatshe ke la Modimo jwale hee Afrika Borwa ha ena monga Afrika Borwa ke ya batho ba dulang Afrika Borw. Afrika Borwa ke ya naha ya Afrika Borwa ha hona motho a ka hlahang a re yena Afrika Borwa ke ya hae hobane ho etsuwa ke motho kaofela a rona. Ha re tsebe hore na Afrika Borwa ena ha e tlaba Afrika Borwa e ne e entswe ke mang, e ne hlaha kae ka lebaka le feng, jwale nna ke tla reya Afrika Borwa ke ya batho ba dulang Afrika Borwa le nna, jwalo ka ha ke dula Afrika Borwa, Afrika Borwa ke ya ka hwa hore na batho ba bakang hakana ke tshepa hore ba baka di-mineral e tsena tse tletseng Afrika ba ka di-mineral, di-gold, di-silver diamond tsena tse tletseng Afrika ka hobane Afrika Borwa keng ke naha ya di mineral-e.

O tle o netefatse hore basebetsi ba hao ba hlokometswe kapa ba sireletsehile mesebetsing, tlameha o ba fe diphahlo tseo tse netefatseng mosebetsi oo ba o etsang tlameha ebe diphahlo tse netefatsang hore ha ba no lemala kapa ba no kula ka lebaka la mosebetsi e ba o etsang. Mohlomong ha ke teng ba sebetsang ka ditshipi tse lematsang. Tlameha ba be le dieta tseo tse netefatsang hore ha tshepe yona eo ewa nke ke ya otla seeta seo e be e fihlelle leotong. Ke bolela ka taba tse jwalo.

Dikokonyana jareteng ekaba ntho e tshwenyang haholo hobane di ya senya, di senya dijalo tseo tse bang o di kentse jareteng ya hao jwale hore o tlose dikokonyana tseo jareteng ya hao ho dijalo tsa hao. Ho teng ditsela tse bang o ka di sebedisa ho teng tsena tse ho thweng ke tsa ka tlung tse bang o ka di sebedisa dintho tsa teng di teng ka tlung. Jwalo ka metsi a belang, o ka fafatsa metsi a belang mono dijalong tsa hao. Ho bolaya dikokonyana tsena kapa o sebedise vinegar. Vinegar e tshweu le yona ho thwa e bolaya dikokonyana kapa o sebedise mixture ya tswekere le boric acid tse bang he di ya rekwa kapa di tholahala dishopong ke bo di antiside le di-pesticide ke tseno no le tse ding hee di teng le tsona tsa hore di bolaye dikokonyana tsena tse bang di sebediswa di-farm-ung.

Ka mantswe a bobebe nna ke nkare peo. Peo ke ngwana sejalo seno seo o se tholang ka mora nako ha o jetse peo eno ya hao mobung. Peo ke yona e etsang hore sejalo sa hao se hole se be se tle feela hee ka mantswe a bobebe ke hore peo ke seo se etsang hore o be le sejalo sena seo o se jetseng, peo e sebetsa ka tsela ena, peo o ya di jala, o e kenye mobung wa hao, o lokisa mobu wa hao pele o e jala mpaneng o ya e jala, o e kenye mobung. O etse bonnete ba hore o wa e tshela metsi o ntso e fa metsi habedi kapa hararo ka beke, o fa peo eno metsi e tla hola hape eno e thunya dipalesa ha e se thuntse dipalesa tje ka mora nako e tla hola, ebe sejalo seo sa hao o no ntso se batla se setle.

Nna ka tsebo ya ka le ka ho nahana wa ka. Ke nahana hore dingata ditsela tse bang mmuso o ka ipapatsa hantle le bo rakgwebo. Ditsela tsena ke tse tse tshwanang le tsa bo television, di-radio kapa puo ya molomo. Ho jwetsa batho hore na ke ding dithuso tse ba fanang ka tsona. Ka tsela ena, ke bolela hore ba ka kenya ditaba tsa bona television-eng e bolelang setjhaba hore na ke ding dithuso tse fanang tse fapaneng tse fanang ka tsona mo television-eng ha jwale hape radio-ng le hape mohlomong ba etse puo ya molomo ho bona batho ba dikgwebo ba kene dikgwebong, ba ba bolelle ka tsona dithuso tsa ditjhelete ba fanang ka tsona. Ke nahana ho jwalo.

Nna ka tsebo ya ka ke tseba hore mangangajane a jewa ka nako ya hlabula, akere diperekisi di atisa ho butswa hlabula e leng Pherekgong kapa Hlakola di atisa ho butswa ka nako eno. Jwale mangangajane le ona a etsuwa ka nako eno, a be a jewa ka nako eno hobane ho omiswe hwa ona ha e nke nako e telele ya hore na hobaneng diperekisi di omiswa. Diperekisi di omiswa ka lebaka la hore ha di le metsi monate wa tsona ha o ya fella, jwale di omiswa hore etsetsa hore monate wa bona wa bona di be monate haholo. Hape di omiswa ho etsetsa di tsebe ho dula nako e telelenyana ha di omisitswe ha di phakise ho bola kapa ha di phakisa ho senyeha, hape di omiswetswa hore di tsebe ho etsa di sauce-ry tse tswang di-sauce-ry tse tshwanang le bo di-chutney.

Nna ka tsebo ya ka, ke nahana hore dintho tse bakang phahamiso ya theko ya dijo kapa tse theolang theko ya dijo polasing, ke dintho tse ngata haholo tse tshwanang le hore na dijo tsena tse re di jang tse re di hlokang polasing bona. Ba di thola ha jwang Ba di thola seng ha ba di thola ka thata le bona ditheko tsa dijo di tlo phahama ha ba di thola ha bobebe. Theko ya dijo ke moo moo e tlo theoha teng se seng hape ke hore na mmuso molao wa teng o thata ha kae. Ka nako eo ha ho le thata haholo le theko ya dijo e tlo phahama. E nngwe hape ke hore na maemo a lehodimo a na le jwang season-eng eno ya dijo tseno. Haeba maemo a lehodimo a na le maybe ho na pula haholo kapo maemo a lehodimo a le mabe ho bata, ke mo theko ya dijo e tlo nyoloha teng jwale dingata dintho.